Ba bantsi ba rata go dirisa metshameko e ya kgaisano ka seleketeroniki, ka gonne ya ba thusa e tsamaisa nako. Ka gonne ba dula ba le bangwe, ka ntlheng ya diphatlhatiro, ba dula ba le kgakala. Mme ka metshameko e, e ba ntsha bodutu nako le yone ya tsamaya.

Dilo tse re ratang go di dira, ka lapa, re le botlhe. Mme ke dilo tse di tshwana ka nang le go utlwelela seyalemoya, mme le go tshameka di-game-e, tse di tshwana ka nang le kgwele ya dinao, le go tshameka ka dikarata, re le lapa lotlhe. Mme ka tsone tse, ke tsone tse di ntshang bodutu thata mo lapeng le mo lapeng la rona di re e tsa re utlwane, re nne mmogo mme go nne monate.

E mešwa e leng gore motho a ka simolola go e tshameka. Ke metshameko yone ya kwa ntle, gongwe go tshameka metshameko mo mogaleng wa letheka. Mme go na le metshameko e le mentsi, e le ka e tshamekang le le lapa. Go tsenela le dikgaisano go bona gore o tla kgona go kry-a sengwe mo go yone kgaisano ya teng, jaaka tsone dikatara go kry-a le tsone dilo tsa go tshameka tsa bana. Mme le tse dingwe batho ba kgona go e kry-ela tšhelete gongwe o ne madi. Mo metshamekong ya dikgaisano.

Dikgaisano tsa bodisetšhabatšhaba tsa metshameko tsa mo Aforika Borwa, di tlhotlhweletsa bašwa go ya kwa moseja. Ka go tsenela yone metshameko e, ya kgwele ya dinao ya mo Aforika Borwa. Gore ba kgone go simolola go ikatisa teng mo gae, e re ba simolola ba le bantsi pila ba ka kgona go simolola go ile o tshameka kwa bosetšhaba. Metshameko e, ke metshameko e e leng gore ke metshameko e, e leng gore batho ba le bantsi ba e rata.

Metshameko e bana ba ka simololang go e tshameka ke yone ya setso, ke yone metshameko e leng gore bana ba le bantsi ba tshwanetse go ithuta yone. Ka e le setso e le bokamoso ba bone ba ikitse gore ba tlhaga kae. Mme ba itse metshameko ya setso sa bona. Metshameko e, ke nagana gore ke metshameko e leng gore ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go itse, mme mesola ya teng ke gore bana ba tla kgona go itse metshameko ya ditso tsa bona mme ba e rata.

Ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mafaratlhatlha, ya mo inthanet-eng bosigo ka gonne metshameko e mengwe ke metshameko ya kwa moseja. Gonne ka nako ya teng ya rona go le bosigo, ko bone gwa be bo gole motshegare, tsatsi le tlhabile. Mme batho ba bangwe ga ba sena data ba dirisa selo se re se bitsang re re ke Wi-Fi mme ba bangwe basimolole go save-a go baya di-video tsa teng gore ba kgone go simolola go tshameka bosigo. Ke ka moo batho ba le bantsi ba kry-ang menyetla ya go tshameka tsone metshameko ya teng mo inthanet-eng. Mme metshameko ya teng batho ba le bantsi ba e ratela ka gore e ba ntsha bodutu.

Selo se ke se ratang ka metshameko ya seileketoroniki ke gore o kgona go bona gore o tsamaya fo kae, mme o kgona go bona gore go e itsagalang ka matlho wa gago. Mme selo se sengwe se se dirang gore ke rate metshameko e ke gore e ntsha bodutu, mme o kgona go tshameka nako nngwe le nngwe e leng gore o batla go tshameka ka yone. Megala e ya letheka isa dilo bonolo mo bathong go bona dilo mo se ileketeroniki-ng gongwe mo inthanet-eng gore o kgona go tlhaloganya dilo tsa setšhaba sotlhe.

Go tshameka metshameko mo inthanet-eng, go fokotsa thata go tshameka metshameko ya namana. Gonne batho ba le bantsi, ba dula ba le mo megaleng ya bona ya matheka. Gonne ba kgona go tlhopa sengwe le sengwe se ba batlang go tshameka ka sone. Mme bana ba le bantsi, le bone ga ba tshamekele kwa ntle. Ka gonne ba dula ba kgona go tshameka metshameko ya bone, mo megaleng ya matheka. Mme se, se fokoditse bana ba le bantsi go tshameka botlhe. Mongwe le mongwe o tshameka a le mongwe kwa a dulang ko.